Andinova kamnandi tu ngoba kaloku ndizobe ndidlale ngemali yam andinothenga idatha ugqiba idatha yam ndingayiboneli ntweni iphele emoyeni ndibe ndingakhange ndiyisebenzise. Into endinoze ndiyenze mna ndingaya ngqo kuloo nethiwekhi ndizobe ndiyisebenzisa ndiye apho ndizokwazi ukubaxelela ngeenkcukacha zale nto baze bona bandinike imali yam okanye bandinike le datha kuthi kanti iphelile ndingakhange ndiyisebenzise mna. Ngoba kaloku akumnandanga usebenzisa imali gqiba imali yakho ungayiveli kuwe.

Idatha endiyisebenzisayo ngosuku oluqhelekileyo andikuyichaza ngqo kodwa ke ndingaqikelela, xa ndiqikelela idatha endiyisebenzisayo ngemini ngu-five hundred megabytes. Imbangi yaloo nto ibangela ukubana idatha ndiyisebenzisela ekuaplayeleni imisebenzi ii-learnerships kunye neento ezidibene nesikolo. Olo hlobo xa sele ndingenile kwezo nto ndiyakwazi ukuphuhlisa izakhono zam kwaye xa sele ndinexesha ndiye ndizonwabise ngedatha yam ndibukele ii-videos koo-social media. Umzekelo uYoutube uTikTok kunye noFacebook okanye ndibukele idrama kunye nee-movies kwalapha efowunini xa ndinedatha olo hlobo idatha iye iphele msinya.

Ewe, loo nto ikhe indehlele. Xa idatha sele iphele ndingakhange ndilindele into endiye ndiyenze ndiye ndijonge ukubana ndisenayo na ibhalansi i-airtime, olo hlobo uba ikhona i-airtime ndiske ndithenge enye idatha. Kodwa ke xa sele ingekho i-airtime ndiye ndiyiyeke le idatha ndikhangele into yokwenza.

Ibhalansi yedatha ndiyijonga mhlawumbi kabini ngemini ngoba ke xa sele ndiyazi ukubana ndisebenzise into enobangela iphele msinya ndiye ndijonge ukuze ndibone uba laa nto iyitye kangakanani na idatha yam kanye kanye.

Igigabhayithi enye ngenyanga yedatha ayonelanga ngenyanga ngoba iimfonomfono iyodwa iyayitsala idatha noba sele ungenzanga nto ingako. Xa mhlawumbi ushiye i-mobile data ilayitile ziyangena ii-messages njengoba zingena ii-messages kwazona zitya idatha ngongena. Kwaye naxa sele ungenile ke ngoku kuFacebook ngokuhlala nje kuFacebook idatha yakho iyatyeka, ngokuhlala kuWhatsApp data iyatyeka, ubukela izi-statuses, ubukela izitori, ubukela ii-videos, ubukela ii-reels, ubukela iTikToks, olo hlobo idatha yakho soze iyigqibe inyanga xa ungumntu oyisebenzisa olo hlobo. Ngaphandleni kokokubana ubhalela abantu qha kwi-social media, ngaphandleni kwaloo nto soze idatha yakho ihlale xa .

Ewe ikhona inethiwekhi enamaxabiso afikelelekayo kunezinye ngu-MTN ngoba MTN amaxabiso akhe ayafikeleleka kwaye u-MTN i-network yakhe soze ikunike ingxaki. Kodwa ke amaxabiso ka-MTN afikeleleka only xa ukwi-age ethile, u-MTN uno-pulse MTN pulse MTN pulse apho kuvumeleke kuvumeleke abantwana bana-eighteen to twenty-five ukubana bathenge idatha kumaxabiso aphantsi. Kanti abanye abazokwazi ukufikelela kumaxabiso aphantsi ngoko ke eyona nethiwekhi irayithi elungileyo nguTelkom kodwa ke uTelkom ukhe abe nengxaki nenethiwekhi kodwa ke onke amaxabiso akhe ayafikeleleka kunezinye iinethiwekhi.

Xa kuthethwa ngedatha eyona nto ithi qatha engqondweni yam yimisebenzi le kumele uba ndiyayiaplayela, yi-social media apho ndithetha nabahlobo bam khona. Kwakhona zezinye ii-apps zika-social media apho ndifumana ulonwabo khona ngokubukela ii-videos.

Ewe, ndingamkhombisa ku-MTN. U-MTN yeyona yona nethiwekhi apha eMzantsi Afrika ikwinqanaba layo, kwinqanaba elingasoze lifunyanwe khona ngoba u-MTN unamaxabiso afikelelekayo. Njeba enamaxabiso afikelelekayo inethiwekhi yakhe isebenza kakuhle kwaye akakuniki ngxaki ezininzi xa sele ummatanisa nezinye iinethiwekhi, ngoku ke u-MTN yeyona yona nethiwekhi elungileyo kwaye efanelekileyo uba abantu bayisebenzise.